Ee kea kgothalletsa hore naha ya rona e tshware mehope ya lefatshe ya dipapadi tse fapa fapaneng, ka lebaka la hore e nyolla moruo wa naha. Ho ba teng di sponsor kapa batho ba fanang ka tjhelete hore dipapadi di tla di tsamaye hantle. Ho ba teng batho ba etang ba tla naheng ya rone batjhaki kapa di tourist-e ba thusang naha hore moruo wa teng o tle o nyolohe.

Ho bapala dipapadi di thusa mmele ya rona ka tsela tse ngata, e ka fana ka bophelo bo botle ba pelo. Ho ikwetlisa ka mehla ho ka fokotsa kotsi ya lefu la pelo, masapo le mesifa e matla. Dipapadi di ka thusa ho theola Kgatello ya maikutlo, e ka theola kgatello ya madi, cholesterol la boemo ba tswekere mading. Hape e ka tsamaisa madi mmeleng ka tsela e nepahetseng hore motho a se ka ba le mafu ao e se kea boletse a ka hodimo, a tshwanang le mafu a pelo. E ka fokotsa mafura le mmeleng ho etsetsa motho a se ka kula a tshwara ke bo stroke jwalo jwalo.

Motseng o we ke dulang ho ona, dipapadi tse tseo batjha ba ka di finyellang ke papadi ya bolo ya maoto, le papadi ya bolo ya matsoho. E ka bapalwa dipapadi tseo ka bobedi di ka bapalwa ke bananyana kapa bashanyana, tse ding dipapadi tjhe ha re na tsona mo mahaeng di teng sekolong. mare le tsona batjha ba rona ba ntse ba kena dikolo tse tse fatshe ba ka kgona hore ba di bapale sekolong, ba finyelle hore ba di bapale tse jwalo ka tennis ball le hockey.

Tshumo ya dipapading e leng thatohatsi ya ka eo ke e sebedisang ka mehla e nsebeletsang. Ke etswa ho Christian Ronaldo, e reng sebetsa ka thata mme o be le boikokobetso. Ho sebetsa ka thata nako tsohle ho dutse ho nsebeletsa ho nthusa haholo ka mehla, ho nghopotsa hore ha ke le botswa, ke tswafa ho etsa dintho hore ha ho na ntho ka e fihlellang ka ntle le ho sebetsa ka thata. Hore ke tlamehile ke hore ke thole dintho ke sebetse ka thata, hape ke ikokobetse.

Mosebetsi wa sehlopha o e ba bonolo haeba ho na le puisano e hlakileng ho arolelwana ka mesebetsi, mme ka hara sehlopha le tseba matla a motho ka mong. Hore sehlopheng monana mang o tseba ho etsa hona, mang o tseba ho etsa hwane ka hoo ho ka ba teng tshebedisano mmoho. Motho le motho a tlise matla a hae sehlopheng, a etse ntho eo a nang le bokgoni ba sona. Empa neng haeba ho le teng bofokoli le ka sebetsa mmoho le bone hore na le buisane hore ha enwana a na le matla ka hona, re ka thusa e mong hore a etse bonnete ba hore o finyella mosebetsi wa hae ka hore a etse eng. Hore o tle be teng tswelopele mosebetsing e le o etsang.

Sekolong sa ka re na le mefuta e mebedi ya dipapadi, e leng bolo ya maoto le bolo ya matsoho e bitswang ka hore ke netball, e bapalwang ke bananyana. Le bashemane le bona ba se ba e bapala matsatsing ana, nna ke bapetse e ya maoto e bapalwang ke banana le yona le bashemane.

Seo nka thabelang ho se bona se etsahala sehlopheng sa rona sa naha hore se tle se tswele pele, ke hore ba sebedisane mmoho jwalo ka sehlopha. Ba tsebe hore ke mang a kgonang hore a ka thibela hore sehlopha se ske sa hlolwa, ke bo mang ba ka kgonang hore ba kore hore sehlopha se tle se se hlole. Hape hape ba buisane hore na ke mang a tlamehileng hore a bapale mokgahlelong wa pele, hape ke bo mang ba tshwanetseng hore ba bapale mokgahlelong wa bobedi. Ke nahana hore nthwe bohlokwa hlokwa ke puisano le ho tseba matla a dibapadi ka hara sehlopha. Hoo ho ka thusa haholo hore sehlopha sa rona se hlole.